Xa kukho ukungavisisani eteksini, kukho uxambulisana phakathi komqhubi weteksi nabanye abaqhubi beeteksi, ndiye ndizive ndixhalabe kakhulu. Kuba kaloku wonke umntu eMzantsi Afrika uyayazi into okubana iingxwabangxwaba eziphakathi konooteksi ekugqibeleni ngamanye amaxesha ziye ziphumele ekubeni kubekho ukudubulana, nto leyo enofaka esichengeni ubomi bethu njengabakhweli.

Andinalwazi olunzulu kangako ngesizathu sokuba urhulumente enze amasango weerhafu okanye ii-toll gates ngelabasemzini. Kodwa ke phakathi kwezinye ezenkcazelo ebendike ndayithi rhithi kutshanje, kungenxa okuba ziye zibe luncedo ezi toll gates ezi ekuxhaseni laa ngxowa yemali kaRAF. Ukwenzela uba xa abantu bethe bonzakala ezindleleni befaka ke izicelo zokubana bafumane inkxaso kamali kaRAF kuba bonzakele, kuye kusetyenziswe mali yezi toll gates. Kwangaxesha nye iba luncedo ekurhafeleni kwendlela okanye ke ekugutyungelweni kweendleko zokulungiswa kwendlela lena esetyenziswa zizithuthi.

Ezilalini kunganzima kakhulu ukusebenzisa isithuthi esiyimoto encinci ngakumbi imigama emide. Into ebangela loo nto kungenxa yokuba kaloku phaya ezilalini iindlela zakhona ubukhulu becala zimbi, zimbi aziyilungeli imoto encinci. Enyanisweni iimoto ezincinci eziye zisetyenziswe kakhulu kwiindlela zasezilalini ziye zikhawuleze zonakale. Yiyo loo nto ke kufuneka umntu aqiniseke uba noko uza ngemoto engathi inkudlwana xa esiya ezilalini, ngakumbi enomgama omde.

Apha kum njengomzali iprem iba luncedo kakhulu, yenza into okuba kube lula uba ndihambe nomtana wam noba kuphi, kungabikho mfuneko uba ndisoloko ndimfunqule, naye akhululeke. Kodwa ke xa kufuneka ndiyokhwela iteksi iba khona imicelimngeni, ngokomzekelo, apha eteksini iye isokole ukuba ibingabinandawo engabekwa kuyo kufuneke ngoku udrayiva okanye umqhubi weteksi afune uba le prem mayibeke esitulweni ndize mna ndibhatalele eso situlo. Naxa ke mhlawumbi ndifika ke ezidolophini kuba lula ke nakhona ukuhamba ngale prem. Kodwa kuba khona iindawo apho kungekho lula ukuhamba, kuyo le prem kuba ezinye iindawo apha edolophini ziye zingabinalo ilungiselelo zokuyihambisa xa kufuneka mhlawumbi ndinyuke ngezitepsi okanye izinyuko. Nto leyo nayo ke iye ibangele ingxaki nocelomngeni

Xana iteksi ilayishe kakhulu, inani labantu lingaphezulu kwelo limisiweyo ziba khona iingxaki ezinothi zibekho ngenxa yaloo nto. Ngokomzekelo, kuba lula ukuba ikhawuleze yonakale le teksi, kuba isindeka leli nani likhulu ligqithe emgceni. Kusenokuba lula uba amavili wayo mhlawumbi agqabhuke. Kwangaxesha nye, xa kukho imeko yongxamiseko kufuneke ikhawuleze ime, xa ilayishe kakhulu ayimisi msinyane, nto leyo enokwandisa amathuba okuba kubekho iingozi. Okwesithathu, xa kuthe kwakho ingozi, ukulayisha inani elingaphezu kwelo limisiweyo kwandisa amathuba angakumbi wokusweleka kwabantu abanintsi apha eteksini.

Xa abakhenkethi befikelela nakwiilokishi zabantu abantsundu, loo nto ivula amathuba okuba abantu bakuthi abasokolayo bakwazi ukuziqalela amashishini mhlawumbi bathengise izinto ezinikisa umdla kwaba bakhenkethi. Eziqhelekileyo ke kubantu baselokishini, kodwa mhlawumbi umntu yena ongumkhenkethi ongaziqhelanga abe ekulungele ukuchitha imali ukuze afumane ezo zinto. Isenoba ziinto eziliqela ke, ukutya, isinxibo njalo njalo. Zininzi izinto abantu bakuthi abanongenelwa kuzo xa abakhenkethi befika ezilokishini. Kanti ke abanye bababakhenkethi banomdla wokubana batyale neemali kumashishini aqhuba kakuhle, nto leyo nayo ezisa ingenelo kubantu abaqhuba amashishini abasezilokishini.

Nangona ukuhamba ngesithuthi sobuqu okanye abantu bahambe ngeemoto zabo iba neengenelo ezimnandi kakhulu ezo, kodwa ke kubakho umcelimngeni xa amafutha weemoto amaxabiso wawo ethande ukunyuka ze athi xaxe. Kubakho uxinezeleko kubantu abaqhuba iimoto zabo, kungabikho lula ukubana bakwazi ukuhlawula iindleko zamafutha weemoto zabo. Nto leyo ebangela intoba ngamanye amaxesha bazibone sebekhwela, besebenzisa izithuthi zikawonkewonke ngenxa yokubana bezama ucutha iindleko okanye bonganyelwe ziindleko eziye zabangela into okubana zixhome kuba kuthande ukuxhoma amaxabiso amafutha weemoto.